Umtjhotjho sibhuku esisetjenziswa babantu besilisa nofana abantu bembaji. Uhlukahlukene kanengi nangombumbeko wayo nangendlela wakhiwe ngayo. Umtjhotjho usukusetjenziswa babantu beselisa lokha nakuyiwa eminyanyeni nofana nakuziwa eminyanyeni. Usukukhambisane nembatho lakhona.

Umyezani bomma bomnyanya, laba ekusuke kube nomnyanya kube ngibo abahola umnyanya.

Isititirimba skhumba esenziwa babantu, ekulimbatho lesintu elimbathwa babantu besintu, lokha nakuneminyanya.

Irasu ifana nedzila kodwana yona imbathwa entanyeni, injengomncamo ofakwako entameni.

Lokha isokana nalihlongakala lingentabeni libulungwa khona. Isiko elilandelwako kukobana, abantu bakhona besilisa, abantu bembaji beza babetha irhabha esangweni lomuzi loyo ukubonisana bonyana kuhlongakele isokana.

Izenzo ekufanele bonyana ziyabonakala kiloyo esele akhuliswe ngokwesiko kukobana, kufuze kube nendlela aziphatha ngayo abonisa ukukhula. Kufuze bonyana acabange ngconywana. Kuzo zoke izinto azenzako kufuze kukhombise ukukhula njengoba akhulisiwe. Abonise nehlonipho, abonise ukufundiswa.

Umntwana lokha nakabelethwako, ibizo uthiywa babelethi bakanina okubabantu abadala nofana uthiywa ngugogwakhe ibizo. Kuthiwa ngathi angathiywa ibizo bese ayenzelwe umberego.

Ngombana esikweni lamaNdebele kuqakathekile ukupha umntwana ibizo lesintu, leli elizokwaziwe bogogo nabokhokhomkhulu babo. Njengoba abantu besintu bakholelwa ektheni sibabantu abakholelwa ezintweni zamadlozi khulukhulu. Ngakho-ke kufanele ukuthi umntwana aphiwe ibizo, bekabikelwe ebantwini abadala abangasekho bonyana ungubani. Sesinomntwana onje nanje.

Yimbuzi yokubika bonyana sekunomntwana ngemndenini. Yimbuzi yokuthiya igama neyokwamukela umntwana ngemndenini.

Amacici yijuwelari efakwa bomma kanye nabanye besilisa abawathandako, bawafaka eendlebeni ukuhlobisa nofana ukumbatha kuhle.

Ubaba othetheko fanele aziphathe ngeempatho yokobana sekendile, akukafuze bonyana abuye ngemva kweskhathi nofana abe semarhamulweni. Kufuze aziphathe ngendlela ehloniphekayo nehlonipha umuzi wakhe. Kube muntu ozijameleko, umuntu okwazi ukubambikhaya nomuntu onesdima ohloniphekileko.

Umqopho wokusa abesana nofana abasegwabo engomeni kukobana, babafundise ukuziphatha, babafundise ukukhula. Ukuze babe madoda wangaksasa anehlonipho nokuziphatha.

Isinanazelo kulokha kunanazelwa, kulethwa, kwethula umlayezo ngesimo esithile nofana kunanazelelwa umnyanya.

NguNdlelehle, nguVamuhle, nguDlhamaga, nguSphenge, nguNomhlekhabo.

Amalobolo ziinkomo ababawa ngazo ubuhlobo, phakathi kwemindeni emibili nayihlanganisowako, bazokubawa umakoti.

Kukobana akakafaneli ukudla okunye ukudla. Akakafaneli bonyana enze eminye imiberego nofana aphume aye eendaweni ezinye.

Iyerhana sisembatho esimbathwa, isembatho sesintu ebesimbathwa khulu babantu bakade nabanje bayasimbatha ngeminyanya.

Irhabi sisembatho esimbathiwa bentazana esele bakhulile ekulimbatho lesintu.

Sisembatho sabentazana esebakhulile abakwazi bonyana basimbathe lokha ngesikhathi seminyanya okusisembatho sesintu esimbathiwa kwaphela nakuneminyanya yesintu.

Lihlobo lesembatho elimbathwa noma ngubani lokha nakuba neminyanya yesintu kuhlekuhle zizembatho ezimbathiwa lokha nakwenziwa isintu nofana isiko ngekhaya.

Umnyalinani sisembatho esimbathwa bomma abasisebenzisa lokha nakuzokuba neminyanya ngekhaya bakwazi bonyana bambathe sona ukugqoka, ukuba bahle batjengise ikareko.

Umgari sisembatho esembathiwa bomma bomma lokha nakuneminyanya nofana nabavunulako ngesikhethu.

Umadalanyana naye ukhambiselana nezembatho zesintu ezimbathiwa ngesikhethu lokha nakuba neminyanya ethize nofana lokha kade gade bayisebenzisa khulu.

Umbalo yingubo esetjenziswa masokana kanye nabentazana lokha nabavunulako nofana nesele baphethe isiko labo.

Mumuntu osele abekwe bonyana ajamele umnyanya nofana lokha ngesikhathi sakade egade basebenziswa bonyana babe phakathi neminyanya.

Umtshurhwana yingubo yabomma esele bendile abayimbatha ukuvala nofana ukuhlonipha lokha nabavala amahlombe nabaya ekhwenu babo

Isihlohlo sisetjenziselwa ukumbatha lokha nakuba neminyanya ethize yesikhethu kuvunulwa ngaso.

Umncwazi sigqoko esimbathiwa babantu besilisa nofana babantu bomma esivala ihloko yomuntu.

Mncamo osuke wenziwe bomma wathungelelwa ukumbathisa amasokana lokha nakabuya ngentabeni nasele aphethileko.

Sisambatho sesikhethu esembathiwa bomma esenzelwe bonyana basimbathe lokha nabavunulako ngeminyanya.

Matlawana kusuke kungunina labentwana abamatlawana abasese bancani abangakarhabi ukukhula ezingeni lobuntazana.

Ivunulo yesintu ibaluleke khulu lokha nakuba neminyanya yesintu ngiyo eyenza bonyana sizazi ngesintu nangesikhethu sethu ngiyo esiqhazako njengabantu bamaNdebele, ngiyo esirhelebhako ukusibonisa esihlukanisako nesijame nabanye abantu bemihlobo eminye ngakho-ke ibaluleke khulu ivunulo yethu.

Isiko litjho okukhulu kimi litjho bonyana ukufundiswa, litjho ukukhula, litjho ukobana ungena sowuyakwazi bonyana ungene ngakwesinye isiqephu sokukhuliswa kwenye indima lapha khona uzonikelwa imiyalelo okungiyo.

Izembatho ozembathako nofana ivunulo yesiko iyabuveza ubuwena bakho ngendlela osuke umbethe ngakhona nangendlela esuke ofaniswe wambathiswa ngakhona ngombana iyahluka lokha iyahluka ngobubulili abambathi ivunulo efanako abavunuli ngokufana ngakho-ke iyabuveza ubuwena bakho.

Khulu ngesiko lesiNdebele ukubalelwa lapha umratha, iinyama ngokwahlukana kwazo kanye neenthelo nemirorho.

IlimI engilikhulumako ngekhaya siNdebele ibanga lokobana ngikhulume lona kukobana isiko lethu ngelesiNdebele.

Umvumo osuke uwenza uveza imvelaphi yakho lapha usukakhona nangendlela okhuliswe ngayo.

Isikolo naso siyangenelela ngombana isiko alikhambi lilodwa kodwana likhambisana nezekolo ngakho-ke kuyaberegisana kizo zoke izinto lezi zombili.

Umnyanya wesiko engiwuthanda khulu nengiwuthabela khulu mnyanya wokukhuliswa kwabentazana iqude. Isizathu sokobana ngithande umnyanya lo kukobana kulokha umntazana sekakhuliswa khona lapho sowukwazi bonyana ungene esikhathini nofana esimeni sobuntazana lapho sowukhula khona okungasafani nalokha nawulitlawana kodwana nje sewumntazana. Ngakho-ke ngithanda khulu umnyanya loyo ngombana ubanefundiso khulu begodu kuba mnandi kuyasinwa kube nokudla okumnandi koke kuba nokuthaba nje.

Isembatho inaka, sisembatho ebesimbathwa babantu bakudala, isembatho sesintu.

Iphotho mhlobo wesembatho wabantu besintu bamaNdebele, lokha bewumbathiwa nakuba neminyanya.

Phethu sisembatho esimbathiwa bantazinyana lokha nakuba neminyanya yesintu ebegade vele simbathwa kudala.

Ibhetjha sikhumba esenzelwe abesana bonyana basimbathe lokha nababuya ngentabeni, nalokha nakuneminyanya yalokha kudala.

Isithimba sikhumba esenzelwe abomma bonyana basimbathe kanye nerhabi, ukuze kube yihlanganisela epheleleko nofana yimbatho elipheleleko labomma nofana abantazinyana

Sisembatho sabomma lokha nagade basimbatha nekuzoba neminyanya yesintu.

Iporiyana sisembatho esimbathwa bobaba esenziwe ngotjani kanye nemincamo ethungeleleko bonyana basimbathe ngentameni lokha nabazokuya eminyanyeni yesintu nofana bambathela ukugidinga.

Ngasebenziswa babantu bakade lokha nabazokugida nofana baneminyanya lapho bazokugidinga khona.

Sikhumba esenzelwe bonyana babantu besilisa, esiveza bonyana sibabantu bakade, abantu bendulo.

Ibhengela sisetjenziswa esifakwa esandleni ukurhabisa isandla. Senziwe ngesimbi, kungaba ligolide nofana isilivara kodwana yona iberega bonyana ihlale esandleni, irhabise.

Amanambasikhambe manyathelo ambathwa ngithi abantu besiNdebele nofana abantu besikhethu, ayenziwe ngamatjhila ebesiwambatha lokha nakuba neminyanya nofana nakuzokusinwa kube neminyanya yesintu, bekumbathwa wona.

Amacici yizinto zokurhabisa ezimbathwa endlebeni zenziwa ngesimbi, kungaba ngeyegolide nofana ngeyesilivara, ukurhabisa iindlebe.

Ibherede yingwani embathwa yinoma ngubani, embathwa ehloko efana nesigqoko.

Idzila sisetjenziswa ebesimbathwa bomma, abasimbathi entanyeni ukwenzela bonyana barhabise iintamo zabo.

Idzila sisetjenziswa esimbathwa entameni. Siberegiswa njengesembatho ukuze ukuzirhabise nawe njengabomma bakade.

Iyerhana sisembatho esimbathwa babantu bakade, esiyenzelwe bonyana simbathwe bomma lokha nakuzakuba neminyanya eyahlukahlukeneko yesintu.

Sisebenziswa ebesisetjenziswa bobaba lokha kudala nakuza iminyanya yesintu.

Ingwani sigqoko esithwalwa ehloko.

Ikghororo kuchaza bonyana ziinrholwani ezahlukeneko, ngakho-ke nasele zihlangene bazibiza ngekghororo. Zizembatho ebezimbathwa bentazana lokha nabaya emaqudeni nabayokusina, nabayokugida.

Umlingakobe mumuntu wesifazane, lokha ngesintu bebababiza njalo.

Inyoka ngezinye zeenlwane ekhamba ngamathumbu phasi.

Inyoka imbathwa ukwenzela nofana ukutjengisa amandla womuntu.

Ebesisetjenziswa babantu bakudala lokha nakuza iminyanya yesintu ukuze baphethele isiko.

Isititirimba sikhumba esimbathwa besana lokha nababuya ngentabeni.

Iye, abobaba nabo bavumelekile bonyana bambathe isithimba.